Ka se sebedisa sepalangwa se e-hail. Ke ne ke ya toropong ebile e ne e le bosiu. Tjhe, ha ka ka tla hlaka ha ne ke fihla moo ke yang ebile ke ile ka bona le hore e tseo ya teng e fatshenyana ho feta ya taxi e tlwaelehileng.

E, ka palama taxi e lwantshang ke boraditekesi ba bang. Re ile ra emiswa, mme ba tsekisa mokganni hore re folosi ba ile ba bitsa e taxi e nngwe . Batho ba tlamehile ho laola di-taxi le ditsela le bapalami ke mmuso. Ka he ditsela tsena e le tsa mmuso ebile batho ba ditekesi nako e nngwe ha ba tshware batho hantle, jwanong ke bona hore puso e ka etsa mosebetsi o betere ha eka laola ditsela le bapalami .

O ba bangata ha ka lebaka D, B, C D dula di le di kotsing ha ngata. Ebile be se e tsamaya ka nako. O fumane hore ho na le moo o batlang ho ya ka nako e itseng. Jwale ka nako o batla ho tsamaya ka yona ha hona bese. Jwanong seo se etsa hore ho sebedisa taxi ka he taxi e tsamaya ka nako e nngwe le e nngwe. Ke seo sena seo, ke tsona ke yona mara ka etsang hore batho ba sa hlola ka e C ka bongata.

Itse ha ke bona hore bese ha e fihle, ke ile ka bitsa o mong wa basebetsi le nna le o mong o re palamang le yena. Hore re ke re bitse tekesi ya Uber. Re sebedise yona, re kopanyetsa tjhelete ya ho e lefa. Re ile ra fihla mosebetsing ka morao ha nako. Ebile seo siile sa etsa le hore mosebetsi wa ka o be morao, mme siile sa be se etsa le hore letsatsi la ka le sekaba le letle.

Ha ke se nthwe, re hokahala batho haholoholo ha e le motho ya ke mo tseba ebile ke sa tlo mo lefisa. Nka utlwisisa haele hore ke motho e leng e visa Ka ha ke tla be ke ba ke sena permit jwanong, ke bona e se nthwe ntle ebile ntho e seng molaong. Nahana batho ba tsebang .

Taxi ena e ne haholo di break, di sa sebetse hantle ebile di se na le dipone tsena tsa morao. Re ne re kgathatsehile ao ba kganni ena o ne a bonahala e bile a tahilwe ebile a sa buile batho hantle haholo. Re mmotsa hore ke ka lebaka la eng koloi ya hae sena a matle a tsela.

Ke bona e se ntho. Entse batho ba lwantshe ka lebaka la hore le bona bana ba di called ba leka ho etsa tjhelete e bile ba na le yona Permit ea hore ba ka lapisa batho ba ba lefise ke bona ntoa ena e sa tlo nka sebaka le batho Bana ba ball le bona ba hloka tjhelete ya hore ba iphedisa ka lebaka ena ea ball e le .

Ke a tseba hore diteraka le tsona di na le tekanyetso ya lebehe. Tekanyetso ena ke di kilometer tse lekgolo ka nna ke bona e lehodimo. Tekanyetso ena di tlamehile mohlomong ho mashome a robedi ka di kilometer a ka motsotso. Lebaka la ka ke hore ho tletse dikotsi tse ngata tsa di teraka ka lebaka la bakganni ba diteraka.

Ntho e ke tla etsa nna ke hore ke tla nka mokotla ona, ke o ise diofising tsa di se, hore ba tle ba kgone hore bona ba ka batla monga tsona, kapa ha o etse a o mong a tsona ha bona hore ha esale mohlomong a ka di ofising tsa di bese, a lo botsa hore a ka are told iswa di thotse .

E, dikotsi tse ngata ka nako ya Paseka le masekane, Sms ke sa maqalong hoba le na le batho ba bangata ba yang mare ba bang kerekeng, ba bang ba bekeng tsa boikutlo jwanong. Sena se etsa batho ba bakganni ba di hore basebetsi haholo ka ha hona le batho ba bangata ebile le bona ba tla etsa jwanong. Ba kgathala tseleng, ba robale kapa batsamai ka lebelo la jwanong Tsena bobedi ba tsona di baka dikotsi tseleng. se seng ke notary se etsang hore batho le bona ba beke dikotsi tseleng .